Mina ikakhulukazi ekuseni ngithanda uburotho meeting kodwana nanoma umdoko ukhona nawo urerhe.

Ongangani umonakalo owabangelwa kudinywa kwabomma ilwazi ngezokulima phambili.

Ngingabiza abodorhodere abasecophelweni eliphezulu bonyana bazozijova baziphe nama-vitamin ukuze zibe nepilo begodu abantu bazokukghona ukuzidla.

Iye, kuyenzeka nangabe umhlambi uyilandele imigomo nemibandela yezambatho ezikhethekileko, ezembathiwa babantu beemfuto, kubalwa hlangana njengesifonyo namtjhana amabhudzu.

Kufanele zihlale endaweni ephelileko neyomileko, kungatjhisa khulu namtjhana kube makhaza khulu.

Awa, akhange ngibone ipuphu yesiphila esibovu begodu azange ngikhe ngiyibona ipuphu enjalo.

Abantu ababeregisa amanzi angakahlanzeki bazokugcina sebagula, bazokuphathwa bulwelwe okubizwa kobanyana yi-water bourne diseases okungabangela kobanyana umuntu abe namathumbu abuhlungu namtjhana aberegwe yindeni begodu okhunye ke, kungabangela kobanyana umuntu abe nokugula bepilo isikhathi eside okungabangela kobanyana umuntu abe nama-kidney

Kufanele bonyana ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela ngombanyana nayo uyadinwa begodu nangelinye lamalanga ingavelelwa yihlekelele.

Abelimi bazokuba neentjhijilo zokobana kwemali begodu nokuphazamiseka kweenthuthi.

Kutjho kobonyana imbuzi izele amawele.

Ngithanda ibisi elihlaza ngombanyana leli elijikileko linamafutha amanengi.

Umuntu nakasemsebenzini, kufanele anikezwe ama-iri amatjhumi amane nahlanu ukuya phezulu namtjhana i-awara.

Baba nelwazi elinengi ngakwezamaplasi begodu abanye bayasuka bayozithomela kabutjha phasi bazokwazi ukuzijamela. Labo abangaphasiaba behlisa idlala eSewula Afrika begodu bakhuphula namathuba womberego eSewula Afrika.

Uyibona ngokungabi nomdlandla wokudla nokupherhula amehlo neendlebe zayo ziyalala begodu nokulala isikhathi eside namtjhana ihlale phasi isikhathi eside kuyakhombisa kobonyana ayisimnandi.

Ngibona kobanyana basebenze ama-iri alikhomba ngelanga.

Ngombanyana ufuna ukuqinisa kobanyana iingebengu zingakghoni ungena zebe ifuyo yonke.

Njengombana ifuyo kungeyakho kufanele ube namaphepha aveza kukobanyana nangambala ifuyo ngeyakho bese-ke uyakhamba kuyokwenza iincwadi yokobanyana ufuna ukuthutha ifuyo yakho endaweni enje, uyisa endaweni enje. Lokho kuzokwenza kobanyana amapholisa angakubophi. Okhunyeke kukobanyana abanye basuke bafaka ifuyo enengi ngevenini encani okwenza kobonyana ifuyo ihlukumezeke.

Ngombana ikhanyisa izinto begodu kwesinye isikhathi abezimu basuke bafune yona imbuzi emhlophe.

Uzoyibona ngokwehla emzimbeni abone kobanyana ifuyo yami le ayidli kuhle namtjhana ayikabaphathi kuhle namtjhana indawo le ekuyo ayikaphatheki kuhle.

Ukufaka ngaphakathi kwesiqandisi begodi nokukomisa.

Ipha amasotja womzimba amandla begodu iliswana nokutjhisa komzimba.

Zirhelebha ngama-Vitamin begodu zinikela amasotja womzimba amandla ngingakhohlwa nokobanyana zirhelebha ukunona namtjhana ukuncipha kuhlale kusezingeni elinepilo.

Kufanele sihlale endaweni ephephileko nehlengekileko begodu ungakhlwa kobanyana sihlale la kufuthumele khona.

Kutjho bonyana imbuzi le isuke yehlisa ukudla ekudle emini.

Inyama yakhona angekhe iqine kodwana izobe sele idinwe khulu.

Awa, akukabaluleki ukuze ihlinzwe babantu abanengi kukobana ikomo inamandla khulu manje abantu laba basuke balekelela.

Kufanele ususe isikhumba sayo ngokuyikarabha uyikarabhele ngaphakathi.

Lirhelebha ngehliziyo ngapha lehlisa nobungozi bobulwelwe betjhukela. Amahabhula anamanzi amanengi enza ukudla kwehle kancani begodu nawudle ihabhula kuthatha isikhathi kobanyana uphathwe yindlala.

kungalimali imisipha yikomo namtjhana lapha kungafuneki khona ekomeni.

Iye, zingaba yingozi khulu ngombanyana iinyamazana lezo zizokufuna kobonyana mdele ngithole indawo ekudlwana zizilulalule nazithole indawo encani angeke zikghone ukuzilula ziyokugcina sele ziphumelela ngaphandle zilimaza abantu bazithole basebungozini.

Kufanele babatlolele urhulumende wangekhabo bamtjele kobanyana bona banetjisakalo yokuba bafuye kodwana abanawo amanzi urhulumende uzokuthatha amagadango mayelana nendaba le bazokwazi ukubabhorela namtjhana awathumele amanzi

Awa, idamu langekhethu alikahlanzeki begodu

Amahabhula, amapiyere, mabhanana, ma-orentji, mumengu.

Ukudla iinthelo ngamalanga akugulisi ukudla mihla namalanga kwakha umzimba onepilo begodu kwehlisa nobungozi bamagulo.

Kusemakhaya ngombana kunabantu abancani okwenza kobanyana inarha yabo ibe yikulu bagcine sele batjala namtjhana bafuye. Emadorobheni kuba khona abantu abanengi begodu lokhu kwenza kobanyana inarha yabo bayisebenzisele ukwakha ama-factory nezinye izinto.